Ke kgothaletsa hore batjha ba kene dipapading tse bapalwang hobane, motho ka mong le e mong o na le talente ya hae ka ha ntse ba bapala, mohlala ha ntse ba matha ke ba fe metsi hore ba omise qoqotho hanyane, ba se omelle qoqothong. Ba seng ba dutse feela, ke ba kgothaletsa hore ho be le se seng se ba se etsang hore ba tlwaetse mmele o dule o matlafetse, o dule o sa etse letho.

Bana ba ka bophelong o se ke be wa nyetsa ho bapala dipapadi hobane, ha o tsebe keng se tla etsang bophelo ba hao bo be bobebe ha nako e ntse e tsamaya. Ke tjena ke tjena ke kgona ho le hlokomela, ke na le tjhelete ka ba ka la papadi e ne ke sa nahana hore ke yona talente ya ka e kang fihlisang mo ke leng teng bophelong. Ha o fumana nako ke kopa le bapaleng bana ba ka, le keneng dipapading tseo le kgonang ho di bapala, le se ke be la e nka hanyane taba eo o tla ya ha hole, o tla ya hole bophelong ke yona taba eo.

Mo kgothaletsa hore a se fele matla, ha sa hlola papading. A leke hape lehlohonololo la hae ka ha re sa tsebe hore mahlohonolo a rona a tla ka mora nako e kae.

Seo ke se ratang ha se sehlopha se dulang se hlotse, empa ha ba fele matla ka ho sebetsa ka thata hobane ba tseba ka letsatsi le leng ba tla hlola, le leng ba hlolwe ke ba ratela le yona nthweo.

Nka eletsa motho e mong le e mong hore a etse seo a utlwang hore se ratwa ke pelo ya hae ebile sa mo thabisa. Ke tla eletsa motho e mong le mong ya tsebang ho pheha a pheye a utlwisa batho dijo tsa hae tseo a tsebang ho di etsa. A tsebang ho tantsha, a tantshele batho a tsebe ho thabisa batho ka ha ba tle be ba mo shebelletse, a tsebang ho lokisa dikoloi, a di lokise haebane a di lokisa ka tjhelete, a ba lokisetse batho ba tsebe ho mo patala a kgone ho iketsetsa tjhelete.

Ha e sa le ke qala ho ingolla di-poet ka bo nna, ke qadile ho ithekisetsa di-poet-e tsa ka, ka iketsetsa tjhelete mme bophelo ba qala ho e ba bobebe bakeng sa ka le lapa la ka. Ke ile ka qala ho kgona ho thusa lapa la ka ka tsa ditjhelete ka ha di-poem tsena tse ke di etsang di nthusa ka hore ke hlokomele lelapa la ka.

Ke bolo ya maoto, bolo ya maoto yona o e bapala le banana ba bang ebile e kgona ho bapalwa hape ke bashemane ba bang tse lelekisa bolo, ho fihlella e mong wa lona a kora. Ebe re bapala marandase, marandase ona a dlala ka tsela e tjena, motho e mong o ema ka nqena e mong a eme ka nqane, ebe ba ntse ba tjhentjhana ka bolo ha e mong a kene mahareng a ntsa qobana le bolo, ha bolo e mo nepa ebe wa tswa ho kena e mong hape.

Wa tseba nthwena ya hore o dule o bapala, ebe ha o qeta moo wa ja, wa robala ha ya loka hobane mmele wa tlwaela ebe ha o tlwaela o so nona masole a mmele le ona a kgathala ka ha ho ba ha o qeta ho ja wa robala, mme seo se etsa mmele o kgathale o ka qetella o iphumane o so tshwerwe ke malwetse a sa lokang bophelong ba hao. Ebe mmele wa hao o kgathala o santsane o le monyane, o tla tlameha ke hore o lokise se, o ithute ho ikwetlisa, otsamaye hanyane kapa hona ho dula hanyane hore dijo di theohe mmeleng.

Nka kopa ditsebi tsa ho sesa di tle di tlo re ruta hore re tsebe ho sesa, ebe ba nang le kgahleho ya ho sesa le bona ba tle, ba tlo ithuta hore ba se ke be ba ithuta tse ding tsa dintho tseo ba ka di tsebang ba ntse ba le banyane ha se ba le baholo.

Nna ke rata ho bapala bolo ngwanaka hobane bolo e kopane le ho matha ka ha o tseba hore ho matha ke ntho e ngwe e ke e ratang le yona, le yona bolo ntse ke e rata hobane eng e etsa hore ke mathe le yona. Wena akere o rata ho bapala dipopi hobane o rata bana ba banyane ebile o rata ha o ntso ba ruta o ba hlokomela.

Nka eletsa batjha bohle hore ba tsebe bohlokwa ba dipapadi, ka ha dipapadi di re thusa hore re kwetlise mmele ya rona le masole a rona a mmele a dule a matlafetse. Hobane ha o se na ntho e bapalang, ho se na le ntho e etsang mmele o tlo dula o kgathetse. Nka ba eletsa hore e mong le e mong a tsebe papadi a ka bonang hore a ka kgona ho e bapala mme a dule a e bapala hore a tsebe seo a se ratang ke sona seo.